Ke tlile go apaya dombolo ka nama ya kgomo, ka dira matapole ke a tlhakanya le Mayonnaise, ga ke na go dira dijo tsa maemo a ko godimo gonne ke batla gore batho ba tswe ba kgotse ke batla dijo di kgone gore batho botlhe batswe ba bone di dijo. Mme dijo tsa ka e ka nna dijo tse di maatla tse di ka dirang gore o kgore nako e telele.

Seope se ile sa diriwa sešwa ka gonne seope sa maloba nyana se le fela mo pele mme ka fa morago go ne go sena sepe. Se dirilwe sešwa gore se se ka sa kaetsa go tswa ko morago le ko pele se kaetse fela mebele ya rona bo bikinyana se kaetse thata mo mebeleng ya rona.

Go bolokiwa ga puo go re ama thata gonne mo segompienong o 'itlhela bana ba le bantsi ba bua Sekgowa mme ba sa itse go bua Setswana kampo leleme la ko ba tswang teng ba sa itse go ipoka gonne ba ile thata mo Sekgoweng. Ke ka moo o 'itlhela ngwao ya rona e fokotsega gonne re le bagolo le rona re bua thata ko metseng ya rona kampo ko matlong re bua Sekgowa thata, mme ke ka moo o iphitlhelang bana ba rona ba bona ba ipona go le boima go ka dirisa leleme la rona la ko gae gonne ko gae re dirisa dipuo tse e leng gore ga se tsa ngwao ya rona.

Nna ke ithutile thata ka setso sa rona, ke ithutile thata ka ngwao ya rona gore re dira yang dilo re le baTswana, le gore ke eng se o tshwanetseng wa se dira fa o kopana le mathata a a rileng go ya ka ga setso sa gotswa ko gae. Ke ithutile go le gontsi go tswa mo go rre mogolo le mmamogolo wa ka ka tsa ngwao wa rona.

Ga ke nagane gore go siame ka gonne bokeresete ga bo a tshwanelwa go nna kgatlhanong le dilo tsa setso gonne setso sa gago ke ka mokgwa o e leng gore o godise o ka teng, ke ka mokgwa o le gore o ka teng. Mme bokeresete ga bo a tshwanela gore bo ganetsana le seo kabo ga bo a tshwarelelwa ganetsa go dira tsa gago tsa setso gonne gotwe ke bokeresete.

Se kopanya batho thata gonne re le bantsi ba rata nama, mme kwa nama e leng teng ke mo o tla 'itlhelang re le bantsi teng gonne re le bantsi re rata nama. Mme mo ditoropong kampo mo mafelong a a rileng mona ba e le teng ke mo o ka 'itlhelang batho ba rona ba le bantsho ba le teng ka gontsi gonne re ikgantsha ka nama le go rata nama ga rona.

Ee, ke nagana gore mme o thusang o tshwanetse a nna teng le fa a be a le teng gonne mme ka 'tsatsi le ka matsatsi a bangwe ga ikutlwe sentle maemo a gagwe a bophelo a ile kwa tlase ba ikutlwa ga ile ko tlase go na le dikgwetlho tse a fetang mo tsone. Mme fa go na le mothusi mo ntlung o kgona go thusa mme gonne ga se ka nako tsotlhe re kgona go dira dilo tsotlhe mme mo o sa kgoneng teng fa go na le be o thusang bo tlong o ka kgona gore a go thuse gore lapa la gago di dule le lelapa le le phepa mme le ba lapa la gago ba dule mo 'felong le le phepa ba kgone gore ba 'itlhele le dilo tse ba di tlhokang sentle.

Pina e ke itseng ke gore, Makoti tlogela dipitsa tseo mong wa tsona, mong wa tsona ke yo o etla, e mo sutele, mo sutele, a mo sutele. Dipina tsa rona tsa mayalo re di kry-a mo inthaneteng inthanete e na le tsona di le dintsi ke tsone tse ke gone mo re di kry-ang teng tse e le gore di tshamekiwa ko manyalong a rona.

Setso sa gago se o godileng ka sone ke se o tla godisang lenyalo la gago o tla tsamaisang lapa la gago ka teng. Mme fa o sena setso o ka tsamaya o latlhega mme o se itse gore dilo tse dingwe o tshwanetse wa di dira jang, ke ka moo setso se le botlhokwa gonne se tsamaya lwena le ko nyalong ya gago le ko marapong a gago gore o tshwanetse o itshwara jwang o tshwanetse wa dira jang dilo tsa gago le mo lenyalong gore o nne le bo lenyalo le le boitshepo le molekane wa gago.